Xa kwilokishi endihlala kuyo kungaqashwa okanye kufunwe abantu bokukhapha abantwana okanye bokugada abantwana ngasezikolweni, ukuqinisekisa ukuba bafika bephephile kwaye imigilamkhuba yelokishi ayisondeli ebantwaneni.

Amadoda ona aye adlale indima yokuba aphakamise izinto ezisindayo. Umzekelo, ukuba kuzosetyenziswa izitovu zokupheka ezinzima okanye iimbiza ezinkulu kuye kubizwe amadoda, nezinto ezifana nezitulo ezinzima ziye zithunywe amadoda. Nokuba ke kuzowuye kuxhelwe igusha okanye inkomo kuye kubizwe abantu abangootata.

Udadewethu onegama elinguSive liyamfanela ngoba ungoyena mntana othe wabamamela abazali bakhe.

Izibazana indima yalo iba kukuphekela umkhwetha, aqinisekise imihla ngemihla ukuba umkhwetha uvuka abe nento yokutya, aphinde alale abe nento yokutya yonke imihla kude kube ngumhla wokugqibela.

Ndicinga ukuba kulungile ukusetyenziswa kwesiNgesi kuzo zonke izikolo zaseMzantsi Afrika ngoba kuyenzeka ukuba abantwana baxubane ngokweenkcubeko zabo ezahlukeneyo, ngoko ke kuye kudingeke ukuba bafumane ulwimi olulungele bona bonke abaza kuthi bakwazi ukunxulumelana bebodwa.

UbuKristu buphukisana kakhulu nendlela amaXhosa abanqula ngayo uThixo wabo.

Utata womkhwetha udlala indima ebaluleke kakhulu ngoba nguye olungiselela umntwana wakhe ngokwasengqondweni nangokwasenyameni, amlungiselela uhambo azawuthi aluthathe ukuya esuthwini. Nguye oqinisekisayo nomgangatho wendawo okanye webhuma azawuthi ahlale kuye, kulo nokuqinisekisa ukuba uhlala naye mihla ngemihla ukuze aqinisekisa ukuphila ngokukhawuleza komkhwetha. Naxa kuphunywa ke nguye owenza amalungiselelo wokuba umntana wakhe uphuma ephephile.

Kumaxesha amaninzi kuye kuxhomekeka ukuba ngowuphi lo mcimbi uqhubekayo. Ngoba umzekelo, xa kukumcimbi wentonjane amantombi avumelekile ukuba ahambe ngamabele phandle, anganxibi ngentla. Kodwa ke yena ke umntu ongumama uye azigqume okanye angazivezi iingalo xa ingumcimbi ofana nokuzilela umntu wekhaya ingakumbi xa ingumntu omdala, umntu ongumama kunyanzeleka azigqume iingalo namabele, anxibe izinto ezingamveziyo.

Urhulumente kufuneka athathe ingqalelo kumasimi asezilalini, athathe inxaxheba ncedisa kulimo abaluqhubayo. Umzekelo, ukuba usapho lunomhlaba wokulima, urhulumente bekumele uba uyancedisa, nokuba unikise ngezityalo zokulima okanye lima ukwenzela nolutsha nalo lube nomdla wokuthatha inxaxheba.

Indlela esinokwenza ngayo ukugcina inkolo nenkcubeko yethu kukufundisa ulutsha olukhulayo, sibabandakanye, siqinisekise ukuba xa kunomsitho okanye kunomcimbi obanjwe likhaya ulutsha nalo siyalubiza lubone ngohlobo okuqhutywa ngalo. Singalibhekiseli emva ngokuba sisithi basebancinci, kufunekile bebonile ekhaya ukwenzela ukuthi xa engekhoyo omdala ibe nguye omdala oyaziyo inkqubo yalapha ekhaya.

Ndingamcebisa ukuba angazimatanisi okanye angazilinganisi namntakwabo omdala ngoba yena akakakulungeli ngokomzimba nangokweminyaka, kwaye nangengqondo. Akakakulungeli ukuba enze eli siko, ngoko ke ndingamcebisa ukuba alinde, alinde elakhe ixesha. Lo mzuzu elindile azifundise ngeli siko ukuba lisiko elenzelwe ntoni, eliqhuba njani. Ngoko ke lizawuthi lakufika elakhe ixesha abe elungile esazi, enolwazi olupheleleyo.

Amanxeba aye akhawuleze ukuphola xa kulixesha lasebusika kwaye neengxaki zempilo ziyancipha ngexesha lasebusika. Kwaye ke nokutya akukhawulezi ukumoshakala ngoba khumbula xa ilixesha lokwaluka kuyaxhelwa okanye kuphekwa ukutya okuninzi, ngoko ke xa kusebusika akukhawulezi ukumoshakala oko kutya.

Le indlela yayisebenza kwixesha lakudala kodwa kwixesha langoku ayisebenzi ncam ngoba abantwana bakhula bebazi oomama babo, nangona umntwana ekhulele kumakhulu notamkhulu wakhe kodwa uye amazi umama wakhe. Ngoko ke ukumshiya uhambe uyokwenza olunye usapho okanye uyotshata, wenze olunye usapho yena ube umshiye ngasemva, ingamkhubekisa kakhulu loo nto, imbangele uxinzelelo engqondweni. Ngoba uza uza kuzibuza imibuzo yokuba yena ungotheni, ushiyelweni nangona mhlawumbi uzawube enakekelwe phayana kodwa uthando ne-attention yomzali wakhe uza kuyililela kakhulu.

Kweminye imizi xa kuqatywa umntwana kuye kusetyenziswe igusha kanye, kanti kweminye imizi kusetyenziswa ibhokhwe.

Lo ayingombono ulungileyo ngoba kaloku ukufundisa ngolwimi lwasekuhlaleni luza kuchana nabanye abantwana abasuka kwiindawo ngeendawo ezahlukeneyo, kwaye uvala namathuba wokufundisa abantwana ngeenkcubeko ezahlukeneyo ngoba ufuna bagxile kulwimi olunye.

Kukubonisana nosapho lomyeni kwaye enzelwe isiko lomemezo.